Ho kenyetsa nkgono le ntatemoholo Wi-Fi ho ba thusitse haholo. Ka ha ba kgona ho dula ba le marangrang marangrang, re kgona ho bua nna le bona. Sena se thusitse ka ka hore melaetsa pakeng tsa ka le bona e kgona ho fetisetsana ka bobebe. Ka ha ke se ke sa phele le bona nako yohle. Nkgono le ntatemoholo ba kgona ho etsa melaetsa ya di-video moo re kgonang ho bonana. Ke kgone ho bona hore ba ntse ba phela jwang, le nna ke ntse ke phela jwang. Le ditloholo do kgona ho etsa mosebetsi wa sekolo wa hae o bao fuweng sekolong ka dikgokahanyo tsena tsa Wi-Fi. Bophelo ho bo nolofatse haholo. Nkgono O kgona ho njwetsa le mathata a bokulo ka nako yohle.

Wi-Fi e hlophiswa ka ho fumana dintho tse hlokahalang. Jwalo ka dithapo tse tlo kenang tlong, tse tlo hokahana le dithapo tsa motlakase moo e tla hula matla teng. Sena ka ofela di etsuwa ke boraditekgeniki ba ba kwetliseditsweng ho etsa mosebetsi o jwalo. Ho hlokahala thepa e tshwanang le modem e bitswa modem ka sekgowa. Le ntho eo thweng ke Wi-Fi router hore a tle ba kgone ho di kopanya, tle di kgona ho etsa mosebetsi wa ho fana ka marangrang a nepahetseng.

Dintho tseo ikgethileng ka phone ya ka tseo ke di ratang haholo. Ke di-app tsa social media. Ka ho tsona di kgona ho nthusa hore ke etse di-interview tsa mosebetsi, ke kene le dikopano tsa mosebetsi ke ntse ke le lapeng kapa ke le ntlong hohle mo ke leng hona teng. Nthong e nngwe hape e ke e ratang ka phone ya ka ke navigator. Sena se bolela hore nka fihla hohle mo ke batlang le mo ke sokang ke fihla ha ke sebedisa yona. Ka ha e tla mpontsha tsela e njwetse hore na ke tjeka kae, ke leba kae, ke sebedisa tsela e feng le hore tsela e haufi ke efeng, e senang sephethephethe kapa tsona dikotsi ke efeng. Phone e bohlokwa haholo ka ha e thusa ho etsa mabaka a bobebe.

Nnete ke hore ha ho sa le bonolo hore batho ba ba le dikoranta kapa tsona dipampiri. Ka ha ditaba se di fumaneha ha bobebe ka di-cell phone, kapa marangrang a internet. Empa ho ntso hole bohlokwa hore re ka bala dipampiri tsa lehae. Sena nka se etsa ka hore ke tsamaye ke nke dipampiri tse fanwang tsa dikoranta tsa mahala toropong. E be ke tlo fana ka tsona mona metseng ya rona. Ke di fa bana ba dikolo, di fa le le batho ba mahareng, le maqheku hore ba ipalle ba tsebe tse ntse di etsahalang ka hara tikoloho ya bona. Ntho e ka kgothaletsang ho bala haholo ke ha ke ko hobane dipampiri tsena e tla be e le tse fanwang mahala. Ka ha batho ba kekeng ba hlotse ba ntsha tjhelete ya bona ho patalla ntho eo ba ka e fumanang ha bobebe marangrang.

Mona Afrika Borwa ho kentswe molao o thata haholo wa bolemi, o kgahlanong le batho ba fafatsang ditaba tsa maka. Nna ke le motho nka ruta batho bohlokwa ba ho bua nnete. Le ho hasa ditaba tsa nnete, le ke ba bontshe le ditlamorao tse kabang teng ka lebaka la ho fafatsa ditaba tse ding maka. Batho ba tlameha ho ithuta hore ha ba bala dintho ba kgone ho fumana seo e leng nnete. Batho ba ithute ho bala, ba bale ho utlwisisa le ho kgona ho kgetha hore na sena e ka ba e le nnete haka.